Izingoma zomdabu nomculo zibalulekile kakhulu esikweni lami futhi unyaka nonyaka kwenziwa imicimbi lapho kuculwa khona izingoma zomdabu. Ngaleyo ndlela sifundisa izizukulwana ukuthi nazo zikwazi ukugcina amasiko, zikhule zazi zona ley'ngoma zomdabu.

Yebo, kubaluleke kakhulu ngokwesiko lwamaZulu ukuthi umuntu ongasekho elandwe ngehlahla lomphafa. Lokhu kwenzela ukuthi umphefumulo waloyo muntu ube nokuthula. Futhi lokhu kuvimba nokuthi kungabi nomkhokha emndenini ukuthi ilunga lomndeni nalo lishone ngendlela lowo muntu ashone ngayo. Kusuke kuvalwa umkhokha nokuthi umphefumulo waloyo muntu ube nokuthula.

Emphakathini wami kunesiko elenziwa amaXhosa ukuthi bathumele amadodana abo entabeni. Kuthi uma sebeqedile sebezobuya ekhaya, kwenziwe imicimbi emikhulu lapho kwamukelwa bona, kujatshulelwa bona. Futhi bathengelwa izipho, nezingubo, izimpahla ezintsha. Kuba mnandi, kube umcimbi omkhulu.

Yebo, ngicabanga ukuthi umshado usadingeka kulesi sikhathi samanje. Futhi ngicabanga ukuthi umshado ubalulekile ngoba yilapho nikwazi ukuthi nihlanganise amadlozi ukuthi amadlozi angakithi amukele umyeni wami, nokuthi amadlozi angakubo angamukele njengomakoti wabo. Yebo, umshado yingakho ubalulekile, nokuthi nathi singabi ney'nkinga emshadweni wethu.

Ngicabanga ukuthi izindlela zokupheka zingashintshwa noma thuthukiswa ngendlela yokuthi esikhathini samanje kusetshenziswa kakhulu o-oveni nabo-slow cooker. So, ngiyacabanga ukuthi izizukulwane zithanda ukusebenzisa lezi zinhlobo zokupheka kodwa ngicabanga ukuthi noma lokhu kungasetshenziswa, kungashintsha indlela okwenziwa amalungiselelo ngayo.

Kunzima ukusho ukuthi kungazuzwa ini ngoba esikhathini samanje sekushintshwa amasiko, abantu abasawalandeleli amasiko. So iningi .